OTP ke number e, e ba o send-etseng yona, sheba phone ya hao, o shebe mo di-message-ing moo hona le number e ngotsweng. OTP ke one time pin, kore o e sebedisa ha nngwe fela ha e sa tla sebetsa moo. Ba o send-ela yona hore o e kenye moo ha ba re o batla OTP ba batla number eo.

Ke ya ho Opera Mini, kea kena website-ng ya bona, kea e download-a App. Ke kenya di-details tsa hae, bo di-ID number ho tlo batla a create-e le PIN ya hae yena ntho tse jwalo. Ee le ba tlo batla le sefahleho sa hae picture ya sefahleho sa hae, if o batla ho bula ka sefahleho ka fingerprint.

Ntate-moholo wa ka nka mo romella nka mo romella bankeng hore a ye bankeng ka hare ba thusana moo ba tlo mo etsetsa App. Ba mo etsetse ntho e ngwe le nngwe. Ba mo kenyetse kaofela dintho, nka mo romella bankeng ka hare.

Nka mo kopa hore a nkenyetse tjhelete ka, ka tsela ho thweng ke Cash Send, ha e se Cash Send e tlaba eWallet. La o ntso sena akhaonto, wa kgona ho ya mochining oo wa banka o fihle o e ntshe ka number e a tla be a o file yona eo le PIN-e ya OTP.

Ka la Mantaha kea tsamaya kea Dubai. So ke batla ho tseba hore tjhelete ke e fetola jwang tjhelete ke ise tjheleteng ya Dubai, ha ke fihla ka kwa ke kgone ho e sebedisa tjhelete ya ka e be ya Dubai. Le s'ka nketsetsa mathata ne kopa dintlha kaofela le nhlalosetse.

Ke tlo hula ka thata haholo kgwedi ena ke tla be, le ho ya mosebetsing, ho tshwantse ke thole transport e ke tla e patala kgwedi e la hae fela, e tla nkisa mosebetsing kgwedi kaofela.

Nna ha ke so banke inthanete hobane mathata a mangata ka ntle ka mo di-scam tse di ngata haholo. Se re tshaba.

Ke ka mo jwetsa hore, ha ke sa tla nyolosa tjhelete e a santsa nkolota yona, a mpatale yona e a nkolotang yona ene ha ke sa phetha hape ke mo kadima tjhelete.

Le ka tlore ke eme dilemo tse four kaofela, ho e mela tjhelete, ke sa sebetse, ke tlo jang lemong tseo kaofela tseo? dilemo tse four di ngata haholo, kopa tlhakisetso hore hobaneng dilemo tse four nako e telele hakana.

Nka qala stokvel sa hore re kadimane ka di re fa neng ditjhelete kgwedi le kgwedi, kgwedi e re fa o, kgwedi e tlang re fa o la, kgwedi e tlang re fa o la, jwalo jwalo.

Nkgono, la o qala o tshwantse o be na le smartphone di-phone tse tse sebediswang matsatsing ana o be ne le account ya moo mara ha o nka ya ka hara banka batla o lokisetsa, ba o etsetse ntho e nngwe le e nngwe mara o tshwantse o be le smartphone le account ya moo.

Re kena App-ong, a bule mola ho di-payments bese o kenya number phone tsa sekolo kapa yona account number ya sekolo hona moo founong moo. Account number ya sekolo, a verify-e information kaofela a re send a kenye amount a batlang ho e send-a, ho e romela moo sekolong qeta a press-e send.

Ke invest-ile tjhelete, ke tsetetse tjhelete le lona moo bankeng, empa ke bona phaello ya teng ya tswala e sa nthabise, ko re ha ke utlwisise hore jwang. Ne ke kopa ho hlalosetswa hantle?

Ha ke tsebe hakalo ka mofuta o na wa tax free, empa ke nahana hore kore ke moo ha o behile tjhelete hae tax-we ka tlasa yona TFSA e, hae tax-we tjhelete ya hao ka tlasa yona.